Eminye imidlalo yesintu isenziwa nanamuhla ngoba ingagcina isiko ihlanganyela imiphakathi futhi iyathokozisa. Kodwa eminye isiphelile ngenxa yokuntuleka kwabadlali, ukushintsha kwendlela yokuphila noma ukungayinaki ezikoleni nasezinhlelweni zentsha. Izici ezifana nokufundiswa ezikoleni, ukwesekwa imiphakathi kanye nokwaziswa ngamasiko zenza imidlalo esasele iqhubeke isinda.

Izincuphe zokuziqeqesha ngokweqile emidlalweni yentsha zifaka ukulimala komzimba, ukukhathala ngokomqondo nokulahlekelwa injabulo yokudlala. Izingane zingase ziphinde zizwe ingcindezi enkulu yokuphumelela. Izikole zinganciphisa lezi zingozi ngokuhlela izikhathi zokuphumula. Ukuqinisekisa ukuqeqeshwa okufanele nokugqugquzela ukudlala ngenjabulo, hhayi kuphela ukunqoba.

Ubuchwepheshe nesikhathi esiningi sesikrini bunganciphisa ukubamba iqhaza kwabafundi kwezemidlalo nomsebenzi womzimba njengoba bechitha isikhathi behleli kunokunyakaza. Lokhu kungaholela ekungakusebenzini kahle komzimba nasekwehliseni izinga lenhlalakahle. Kodwa uma busetshenziswa kahle ubuchwepheshe bungasiza ngokufundisa imidlalo, ukulandelela impilo nokukhuthaza ukuzivocavoca.

Uma ngihlulwa phambi kwabangani bami ngivame ukuzizwa ngidumele noma nginenhloni kancane, kodwa ngiyakwamukela ngoba kuwumdlalo. Lokhu akuthinti ubungani bami kakhulu uma sonke siwuthatha njengokuzijabulisa, hhayi, hhayi, njengokuncintisana ngokweqile.

Umdlalo ofana no amahhansi namajuba udinga izinto ezimbalwa kakhulu mhlawumbe umugqa phansi kuphela. Ungawubeka epaki noma ebaleni ngokudweba imigqa ngodaka noma upende. Bese izingane zidlala ngokugijima nokugweme, nokugwema okuvuselela umzimba futhi kujabulise.

Ukuziveza ngomculo kuzwakala kukhulekile futhi kujabulisa sengathi ngikhuluma ngenhliziyo yami ngaphandle kwamazwi. Ngezwa injabulo, ukuthula, nokwaneliseka ikakhulukazi uma ingoma idlala kahle futhi idonsa abanye abantu emoyeni wami.

Yebo, kungenzeka umsebenzi wokuzilibazisa ungenise imali eningi kunomsebenzi ojwayelekile uma umuntu enenhlonipho, ikhono, nokuzimisela. Kodwa abantu abaningi bayadinga uhlelo lokusekelayo ukuze baqale njengosizo lwabanye, ulwazi lwebhizinisi, noma ukuxhasa ngemali, njengoba kwenza abanye abanikazi bamabhizinisi endawo abaqala kancane kodwa bakhula.

Yebo, ngizizwa ngiziqhenya kakhulu lapho ngabelana ngemidlalo yendabuko nezizukulwane ezincane ngoba ngigcina isiko lami liphila. Ngifundise inhlonipho, ubumbano, nokuzijabulisa ngendlela yemvelo. Lokhu kusiza ukuthi bazi ukuthi bavela kuphi.

Ngijabula kakhulu uma siwina futhi ngikhetha ukwabelana ngenjabulo neqembu lonke ngoba sisebenze sonke ndawonye. Futhi ukuwina kwami ukuwina kwabo njengoba injabulo yabo kuyinjabulo yami.

Sikhathi esifanele kwezemidlalo phakathi nesonto lesikole kufanele sibe ngezikhathi ezincane. Njengesikhathi ezimaphakathi nosuku noma ekupheleni kosuku, ukuze izingane zikwazi ukujabulisa ngaphandle kokukhathala. Ukuphosa isikhathi esiningi kungaba nomthelela ekukhathaleleni kwazo.

Yebo, ngike ngaba nomuzwa ojulile wenjabulo ngenkathi ngidlala umdlalo wesintu. Lolo umuzwa uhlanganisa ukuzwana nokuhlanganisa nomphakathi, lapho wonke umuntu ejabulela ukuhamba ndawonye, kwenza umuntu azizwe ahlangene futhi anomuzwa wokuba yingxenye yesiko.

Ubuchwepheshe bube nomthelela omkhulu emidlalweni yezingane. Kuholele ekwandeni kokudlala kwezemidlalo eziku-inthanethi noma ezixhunywe kwamadivayisi. Izinzuzo zifaka ukuphucula amakhono okucabanga, ukusebenza kweqembu, nokuthola amathuba okuxhumana nabanye. Kodwa-ke, kunezinkinga ezifana nokuncipha kokuzivocavoca komzimba, ukukhathala kwamehlo kanye nokwehlisa isikhathi sokuphila ngaphandle kwezinye izingane.